Mo setsong sa me re apara diaparo tse di tshwanang le letoisi, letlalo la kgomo ditshega ga jaana. Bontsi ba diaparo tsa setso di tsengwa mo ditlhopheng tsa modern. Go na le ditlhopha tsa modern tse di rokilweng ka sejwale-jwale tse di nang le mekgabiso ya setso di dirwa ka bofefo, di na le mmala o o kopanyang di kopanya setso le phetogo ya nako.

Ee, moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong jaaka di-conference fa o rokilwe ka letsela le le e tshepileng le le galalelang ke go nne go rotloetsa botho le setso.

Ke nagana gore moaparo wa setso wa basadi wa o montle thata ka gonne o supa seriti le tlotlo.

Diaparo di bontsha setso sa motho ka letsela mebala le mekgwa ya go apara, fela jaaka mosadi yo o ka aparang mosese wa seshweshwe a le mo-Aforika Borwa a ka tlhalosiwa e le wa Batswana, Basotho kapa Bapedi. Seabe sa tsone mo bothusi setso jaaka ngwao e bontsha tsela e setšhaba se iponang ka yona. Tsela e motho a lebegang ka yona e re bontsha motho yo motlotlo le boikgantsho ka semelo sa gagwe.

Diaparo di bontsha setso sa motho ka letsela mebala le mekgwa ya go apara jaaka mosadi yo ka aparang mosese wa seshweshwe a le mo-Aforika Borwa a ka tlhalosiwa e le wa Batswana, Basotho kapa Bapedi. Seabe sa tsone mo mothong le setso jaaka ngwao e bontsha tsela e setšhaba se iponang ka yona. Tsela e motho a lebegang ka yona, yona e bontsha motho yo motlotlo le boikgantsho ka semelo sa gagwe.

Go ya ka setso sa Setswana mosadi fa sena go nyalwa o tshwanetse go apara letoise go supa gore o nyetswe. Moaparo o mosadi o nyetsweng a tshwanetseng go apara.

Diaparo tsa setswana di dirwa ka masela a mebala ya ngwao letlalo la diphologolo jaaka podi kgotsa kgomo. Lebaka la gore di dirwe jalo ke gore letlalo le tiile ebile le tshela lobaka lo loleele le tsela lone le farologane ka mebala masela a ngwao ona a tlhagisa setso ka mebala le mekgabiso ya segompieno.

Moaparo wa setso o ruta basadi go apara ka tlotlo le boitshwaro di bontsha maemo ka di bontsha gore mosadi o nyetswe.

Setso le fashion e ga se dilo tse di farologaneng, di ka dirisana mmogo. Go tlhama moaparo o nang le bokao le botaki jo bo ikgethileng ke tsela ya go rotloetsa ngwao mo lefatsheng la segompieno.

Ditsela tse di farologaneng di tlhotlheletsa tsela e basadi ba aparang ka yona. Ka go laola mebala sebopego, boleele le mefuta ya diaparo tse di amogelwang mo setšhabeng, seabe sa sa tsona ke go ruta bašwa ka.

Diaparo tsa basadi di tlhotlhelediwa ke ditso ka tsela ya tlotlo le boitshwaro, mme moaparo wa setso o tsaya karolo ya botlhokwa mo go bolokeng ngwaoboswa. Ka go supa seriti ditumelo le semelo sa setšhaba. Seabe sa diaparo tsa setso mo go bolokeng ngwaoboswa ke gore di fa boitshupo jwa setso.